Ukuthumela imali ngebhanki ndikubona kunobungozi kakhulu kuba ungathi uhamba endleleni uyofaka imali bafike ootsotsi bakukhuthuze bayithathe imali.

Ndingambuza ukuba uzawundibhatala njani njengoba engasebenzi.

Akukhuselekanga ukubhanka ngekhompyutha kuba xa ootsotsi kungenzeka bathole iinkcukacha zebhanka yakho, kuzoba lula ukuba bathole iinkcukacha zikamazisi wakho utsho ulahlekelwe yimali kunye neenkcukacha zikamazisi wakho.

Kubalulekile ukuvula umasingcwabisane kuba amakhaza womntu ongenaye umasingcwabisane ayabiza kwaye nemali ayibekeki. Futhi umasingcwabisane uphinde uncede abantu ebebexhomekeke kuwe okwangoku bangekazazi uba bazawukwenza kanjani bahlale benokutya.

Ndingaqhubeka nokuyivula kuba izondenza ndikwazi ukonga imali eninzi.

Ndiziva ndiphatheke kakubi kakhulu kuba xa ndithola umsebenzi kuzofanele ndiqale ndibhatale ityala. Kuke kube ngathi andisebenzi kodwa ndiyasebenza.

Ndingaqala ibhizinisi lokuthunga, ndithunge ndithengise. Kuba ndicinga ukuba umsebenzi wokuthunga awukhathalisi ngolo hlobo.

Xa une-ephu yebhanki uyakwazi ukufaka imali uhleli endlini okanye ubhatale amatyala wakho ngoku uhleli endlini, okanye uthenge izinto uhleli apha endlini.

Ukongela indlu ndikubona kuyeyona nto inzima kuba xa uthenga indlu, kuba khona amaxabiso angabhalwanga kule mali uyibonayo obuxelelwe ngayo xa uthenga indlu. Ezo mali ezo zimali zokubhatala amagqwetha nezinye izinto, ezo mali aziye zibhalwe xa uthenga indlu. Wena uye ucinge ngoba wonge ngokwaneleyo kanti usadinga imali elingana nale wena ubucinga ngokuba yanele.

Kuzawufuneka imali yokutshintsha amaphepha wendlu abize igama lakho. Kufuneke imali yokuthenga izinto zendlu nezinye izinto.

Ndiye ndingakwazi ukulala kuba ababolekisimali abangekho emthethweni bayinyusa kakhulu imali. Xa umntu engakwazi ukubhatala bayambulala.

Ndicinga ukuba liyahluthwa kuba xa bengakwazi ukundibhatalela abazali bam, ithi loo nto andizufunda.

Ndingamcebisa ukuba makathethe nombolekisimali, acele ukubhatala imali le wayeyibolekile angayinyusi inzala. Emveni koko abhatale inzala le babe vumelelene ngayo ekuqaleni. Ukuba umbolekisimali akavumelani naye abize amapolisa.

Ngokwendlela oyichaza ngayo le nkampani, ndicinga ukuba ngenye imini sawuvuka ingekho kwaye kungekho kwanto ithethisa ngayo. Abantu ke aba uzobe ubafake phantsi kwegama lakho bazawufuna imali yabo kuwe.

Ndicinga ukuba bayayiqonda kuba abantu abayithathayo baye batsho ukuba balungiselela ukuba iintsapho zabo zize ziphile ubom obufanayo nangoku bebekhona nokuba sebengasekho bona.

Ukuvula iakhawunti kulula kunokuyivala kuba xa ubuvale iakhawunti uphinde uhambe uyovula enye, phantsi kwaleya akhawunti yakho xa uvula iephu yebhanki, ufika isekhona eyayindala kodwa ungakwazi ukufumana imali kuyo.

Ndingathi kufanele aqinisekise ukuba umzi wakhe unomhlaba owaneleyo ukuze akwazi ukutyala xa efuna ukutyala. Aqinisekise ukuba umzi wakhe awukho kude nabantu bakowabo ukuze xa kunengxaki bakwazi ukuyofikelela khona emzini wakhe.

Ndingamcebisa ukuba makaqinisekise ukuba imali yakhe yonke uyayikhupha kuba angeke aphinde ayifumane ukuba akayikhuphanga.

Ndingajonga izinga lonyango lwabo.

Kufuneka aqwalasele imbali yemoto, aphinde aqwalasele imbali yokulungiswa kwayo.